Lapho ukuhlangabezana nesenzakalo sempilo esibalulekile, njengokushada noma ukuba nomntwana. Kubalulekile ukuthi ubuyekeze izidingo zomshwalense wakho wokuphila, ukuze uqinisekise ukuthi ukukhokhelwa kwakho kuhambisana nezimo zakho ezintsha. Lezi zenzalo zivame ukuletha imithwalo yemfanelo emisha yezezimali. Futhi ukulungisa umshwalense wakho wokuphila kungakunikeza ukuphepha kwezezimali wena nomndeni wakho, enizokudinga uma kwenzeka okungalindelekile.

Izinkampani zosizo lezokwelapha ezifana nePhila Futhi kanye ne-Amandla Ethu ziyahluka ngezinketho zokumboza, izindleko zephrimiyamu, nabahlinzeki benethiwekhi. Abanye banikeza ukumboza okuphelele ngezinzuzo ezengeziwe, kanti abanye banamanethiwekhi avimbela izindleko eziphakeme. Amalunga kufanele acabangele izidingo zawo zezempilo, isabelomali, nezintandokazi lapho ekhetha umhlinzeki. Futhi abuyekeze izinzuzo, izindleko, nabahlinzeki benethiwekhi ngokucophelela.

Isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo sisho isikhathi sokuqala ngemuva kokuthenga ipholisi. Lapho lo ofakwe kumshwalense engafanelekile ukuthola izinzuzo ezigcwele noma akhokhelwe. Kuyingxenye ebalulekile okufanele uyiqonde njengoba ingaba nomthelela omkhulu ekusebenzeni kwayo yonke inqubomgomo.

Ukuze ulawule ngempumelelo isikhathi sokulinda somshwalense womngcwabo, kubalulekile ukuthatha izinyathelo ezisheshayo eziqinisekisa ukuthi umnikazi wepholisi uzilungiselele ngokwezimali nangokomzwelo. Isikhathi, ngaphambili kokuba izinzuzo ezigcwele zepholisi, zifinyeleleke.

Uma ngizithola ngidinga imali ngokushesha, ukuboleka imali kubabolekisi bendawo kungaba inketho. Kodwa ababolekisi bendawo, ikakhulukazi ababolekisi bosuku lokukhokha bavame ukukhokhisa amanani enzalo aphezulu kakhulu. Okungenza imali mboleko ibize kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Futhi, uma ungayikhokhi imali ebolekiwe ngokushesha, inzalo ingakhula ngokushesha. Futhi kwenze kube nzima kakhulu futhi ukubuye uyikhokhe leyo mali.